Cabanga ukuthi u-Asanda uphelelwa umsebenzi manje ucwaninga ukuthi ungafaka kanjani isicelo sezinzuzo zokungasebenzi. Chaza imizwa yakho yokuqala nezinyathelo zokuqala ezithatha. Ingabe isinqubo yokufaka isicelo ikwenza uzizwe kanjani? Inqubo yokufaka isicelo emva kokuba ngiphelelo umsebenzi, kungenza ngizizwe ngingaphathekile kahle neze okokuqala kodwa ngesimo sokuthi kufunakale wamukele ukuthi izinto ziyashintsha. Ngingamukela ngifake isicelo ukuze ngikwazi ukuthola inzuzo noma ngithole imali yokuziphilisa emva kokuba ngiphelelwa umsebenzi.

Ukuthola i-medical aid angazi kungasiza ngani ngoba kungaholela ekuthekeni ngigcine ngisebenzise imali eningi, kodwa kungase kube nomphumela omuhle njengoba ngizobe ngiqala umsebenzi wami wokuqala. Ngizohleli nginesiqiniseko sokwazi ukuthi yonke into, noma ngazi ukuthi mina ngizoba nekhava noma nginakekelwe uma kwenzeka ngithola isimo esibucayi emsebenzini wami wokuqala.

Ugqume ukuvala i-akhawunti usube nayo iminyaka eminingi ngenxa yesevisi ephansi namakhasimende. Chaza imizwa yakho yokukhathazeka noma yokudumazeka bese uveza ukwaneliseka okuzwayo lapha ekugcineni . Ngingadumazeka kakhulu ngoba i-akhawunti leyo ngabe ngiyisebenzise iminyaka kodwa futhi ngingajabula ngoba kusho ukuthi ngeke ngisaphinde ngithole ukuhlupheka ngayo leyo akhawunti.

Ukuthula kwengqondo azi ukuthi umndeni wakho uvikelekile noma unomshwalense. Ukuthula kwengqondo kuzenza ukuthi uzizwe uphephile unesiqiniseko sokuthi akukho okubi okungenzeka, noma kukhona okubi okungenzeka kodwa umqondo uyathula ngesimo sokuthi uyazazi ukuthi unomshwalense wempilo ophelele, uyakhululeka.

Lapho udlulisela imali ngeselula yini oyibheka njengokubalulekile kakhulu? Kungaba isikhathi sokudlulisa ngokushesha, izinkokhelo eziphansi noma ukufinyelela kalula kumamukeli? Into engiyibheka ngokushesha okokuqala imininingwane yomamukeli ukuthi ngabe iyimininingwane ekahle noma iyimininingwane ebhaleke ngokwanele. Bese ngiphinde ngibheke ukuthi ifinyelele yini kumamukeli.

Esithi usesimweni esinzima sezimali futhi ukuboleka kwemali eyengeziwe kungasiza. Ingabe ukukhokha inkokhiso yonyaka kungase kubonakale njengokufanele kuwe, noma kungase kuzwakale kuwumthetho okungadingekile? Inkokhiso yonyaka ingase ibonakale njengento efanele ngoba bengisesimeni ebesidinga imali ekubangela ekutheni ngigcine sengibholeka. Lokho kungasiza kakhulu kumina futhi kungasiza nokuthi obekade engiboleka imali akwazi naye ukuqhubeka abolekise ngezezimali.

Chaza isikhathi ozizwe ukukhuthangele ngaso ngokuphelele lapho uzama ukugcwalisa amaphepha omshwalense agcwele amagama obungawaqondi veza ukukhungatheka ukudideka. Isikhathi lapho engikhungatheke khona ngenkathi ngizama ukugcwalisa amaphepha omshwalense ebengingawaqondi nabengingawazi ukuthi afundeka kanjani. Kwenzeka ukuthi ngithathe isikhathi eside ukugcwalisa amaphepha ngiphinde ngibe nolwazi olwanele ekugcwaliseni amaphepha.

Ngenkathi ngisebhange ngiyofaka isicelo sokuboleka imali angiphathekangaka kahle ngesevisi engayithola ebhange. Nginokukhathazeka noma nginokudumala okukhona ngesevisi engayithola ebhange, ngoba ngangingalindele ikakhulukazi njengoba ibhange kuyibhange engilijwayele noma engilisebenzisayo elethembekile. Isevisi engayithola ebhange yangidumaza kakhulu. Ukungatholi ukunakekelwa ngokwanele noma ukuthola usizo ngokwanele kwadaleka ekuthekeni ngize ngithathe isinqumo sokushintsha ibhange ebengilisebenzisa.